Go e sireletsa ka tsela tse pedi dual protection ke go dirisa mokgwa o thibelang go ima mmogo le mokgwa o thibelang HIV le malwetse a tshelanang ka thobalano, jaaka condom. Tshireletso e medi e, e thibela go ima ka tsela e e ikanyegang go ithibela tshwaetso ya HIV le malwetse a mangwe a tshelanang ka thobalano a mangwe ke STI.

Ee, go ka nna moshomi wa tsa tirelo tsa tshoganyetso mo lefapheng la pholo ke tiro e botlhokwa thata e tlhokang boineelo bokgoni le kutlwelobotlhoko. Go tsiboga ka potlako le ka botlhale puisano e e nonofileng go tokafatsa tirisano go tshegetsa badiri mmogo.

Banna ba ka tsaya dikgato tse di botlhokwa go tokafatsa botsogo le boitekanelo jwa bone mo thibelong ya malwetse a sa foleng chronic diseases. Ya pele ke go dira ditlhatlhobo tsa botsogo ka metlha, go itlwaetsa mekgwa e e itekanetseng ya botshelo jaaka go ja.

Go thibela go fetisetsa HIV mo mmeleng tsaya dipilisi tsa Prep, se dirise dinale tse di sa itsagaleng, itlhatlhobe gangwe le gape, dirisa kgalemelo ya thobalano e e leng kgotlhopo.

Tirelo ya tsa boitekanelo health services boferefere jwa tsa boitekanelo, selo se se rekisiwang se ka nna se le setlhomotlhomiso, e ka amana le ditshwanelo tsa morafe tse di akaretsang di tefiso tsa maikarabelo go tlhokomela ya boitekanelo jaaka go tsere ya dipatlisiso tsa botshelo.

Batsofe ba ka nna ba kry-a pension ya bone ya puso ka go hiwa di-voucher-a tsa go reka groceries ko dishopong tse di farologaneng tse di tshwanang le bo Spar, Shoprite and Checkers, ba kgona go fiwa le voucher ya go reka nama e jewang ko di-butcher-reng tse di farologaneng, go thibela gore bana ba sa ba utswetsa tšhelete le go latlhegelwa ke tšhelete mo di-ATM-ong ha ba re ba goga madi.

Go ka thusa ga banna ba ka itlhatlhoba mo morago ga kgwedi tse di tharo, a ye bookelong or ko tleliniking a go tlhoba kankere, a ka ja dijo tse di nang le dikotla a ka fokotsa go nwa bojalwa le go tsuba.

E kile ke a kopana le tsietsi ya bolwetse ba thobalano e e leng STI e be ke alafiwa ko bookelong ka go neiwa dipilisi, batho ba ka itshireletsa ka go dirisa kgotlhopo ga ba robalana.

E utlwisa botlhoko thata go itse gore go na le batho ba ba tshegetsang ba bangwe ba ba tshwereng ke lefu la H-IV, nna nka ba akaretsa gore ba bontshe lerato mo bathong ba ba lwalang ke bolwetse bo, ba ba bontshe go ba tshegetsa le bone ba tsamaye ba ye ko tleliniking ba go ikitsise thata go feta ka bolwetse bona ba HIV, ebile ba itekole le bone gore ga ba na bone na.

Ga di-labels tsa teng di sa kwalwa sentle ka botlalo, ga di sa kgone go tsaa di-measurement tse di netefaditseng, ga e sa tlhole e berekisiwa ka tsela e go laiweng gore e berekisiwe ka yone.

Ba amega ka tsela e e sa siamang ga go sena melemo kwa ditleliniking, go ka thusagala ga dingaka di ka tlogela go utswa melemo ko ditleliniking. E e beya matshelo a balwetse mo kotsing kgang kgolo ba ba tshwereng ke malwetse a a sa foleng jaaka high blood pressure, sugar diabetes le kankere.

Nka di thibela ka go thusa batho go ya ka malwetse a ba a tshwereng, batho ba pele ba ba thusiwang ke batsofe di-pension-ara, e be go thusiwe le bana ba ba nnyenyana e leng masea, e be go thusiwa ba bangwe ba ba nang le di critical illnesses tse di tshwanang ka di-high blood pressure le di-sugar diabetes.

Thusa thata ga lefapha le ka oketsa babereki ba ba berekang ka go tseya diteko tseo, go thusa batho le ha go ka diriwa di-mobile clinics mo setšhabeng go tlala naga gore batho ba kgone go itekola ebile ba kry-e le tshedimosetso ya malwetse a a leng teng.

Ke akanya jalo gao gane balwetse ba rona ba ema nako e telele ko ditleliniking le ko bookelong ba eme di-line e gore ba ka thusiwa.

Ditirelo tsa pholo tsa poraefete ke tsone tse di leng tsa maemo a kwa godimo ka gane dingaka, ga di go thusa go thusa mabapi le gore o patela thuso e ba go nayang yone le melemo e ba go nayang yone.

Ee, banna ba dirisa nnotagi le diritibatsi go kokobatsa botlhoko bo ba fetang mo go bone, ga nke ba bua sese mo mafatlheng a bone le gore mathata a ba lebaganang le one kwa tirong gongwe le mo setšhabeng se ba dulang mo go sone. Ee, mo Klerksdorp re na le di porogerama e bitswang Speak up men, e thusa thata mo banneng ba ba sa kgoneng go ntsha se se mo mafatlheng, le go ba isa ko rehab go hokotsa tiriso ya diritibatsi le tiriso ya nnotagi.

Tsa pholo di teng tse di thusang bagodi ka go itse go kwala le go itse go bala. E na le dijara tsa leshome e le teng, e ba thusa thata go itse go bala makwalo, go bala melaetsa e ba e romelwang ke ditlogolo le go itse go kwalela bankane ba bone melaetsa.

Go ka thusa thata ga ba ka itse gore ga a sa nwe melemo eo go na le molemo o mongwe o leng teng ko tleliniking o ka mo thusang, jaaka o ne o a tlhwatlhwa e ko godimo. Dingaka le tsone tlamehile di itsise balwetse ba rona ka melemo e farologaneng le gore e ka ba thusa jwang ga ba e kry-a mo pusong ba sa ye kwa mabenkeleng go ithekela.

Go na le dintlo tse di tswang mo lefapheng tsa bagodi ba ka isiwang teng ba tlhokomelesega, ba a hiwa melemo ya bone ka nako, ba hiwa le dijo, ba lefa madi a kang thousand rand go tswa mo mading a bone a pension a ba wa neiwang ke puso.